Kusenokwenzeka ukuba yindlela abaye abaphatheke ngayo xa bekwezi ndawo zonyango ukungabi nantlonipho kwabantu abasebenza ngabo okanye kusenokwenzeka ukuba abantu abadala bayakholelwa ekutheni xa sekufike ixesha lokuba angabikho kungcono angaluthatha unyango, kanti okunye iimeko ezibangela ukuba kube nzima ukuyofika kwiindawo abafumana kuzo unyango ngamanye amaxesha zinokwenza bengalukhathaleli unyango.

Ndicinga ukuba kusenokuphuculwa kulo mba kuba xa sijonga kwamanye amazwe indlela abaphathwa ngayo abantu abadala sinokufunda nto. Bayalungiselelwa kakhulu, nakwelethu ilizwe kuyenziwa oku kodwa kusenokufuneka kuphuculwe kufundiswe nabantu bokuhlala abantu abasebatsha ukubaluleka kokuba hlonipha nokuba benikwa indawo abantu abadala bazive bexatyisiwe. Kusenokusetyenziswa neendlela zokuba bazive beyinxalenye yokuhlala ngokufuna amava wabo okuphila, basoloko beyokrotywa abadala bayakuthanda ukuthandwa bayafuna ukuvelelwa ngabasemagunyeni bababonise ukuba babaxabisile. Kanti nezibonelelo zabo sinokuhlolwa ukuba bazisebenzisa kakuhle na. Ngelinye ixesha banokuqhathwa ngabantu abahlala nabo, nto leyo ebenza bazive bangaxatyiswanga.

Ewe, kakhulu inokubanceda imali yabo yenkamnkam, nakuba kwixesha lethu bephila nzima kuba abantu abadala abaninzi bakhulisa abazukulwana abaye bashiywa ngonyana neentombi zabo kweli xesha linzima zinezifo nendlela yokuziphatha engalunganga. So loo nto yenza kube nzima kakhulu ebantwini abadala ukufikelela kukhathalelo lwempilo kodwa kufuneke bondle abazukulwana. Kuba lapho ke umthwalo unzima kakhulu.

Xa kusenzeka ukuba sihlale ndawonye kusenokuba lula oku kuba nakuba ndilibhinqa ndinokuzama kubekho umfana ukuba ndiyaphumelela ukumqesha oza kundincedisa ngamaxesha okuhlamba nangamaxesha ekufanele utata aye kwindlu yangasese. Okanye ndinokuqhelisa ukuba xa sukuba kufanele aye kwindlu yangasese ndikwazi ukumnceda naye ukuthetha naye ukuze azive ekhululekile kum njengomntwana wakhe kunokundincedisa loo nto ndingaziva ndinoxanduva lweemvakalelo. Kanti xa kungelulanga kuqesha umntu nisenokusebenzisa isalamane esisondeleyo ukuze sikwazi ukundincedisa kule meko yokunyamekela utata ukuze afumane uthando noncedo aludingayo.

Dadewethu, umama uyaludinga uncedo kuba sele ekhulile nempilo yakhe ayikho ntle. Mna nawe sisebenza kude kakhulu nekhaya asikwazi ukuqinisekisa ukuba impilo yakhe iyanyekelwa, nceda uyiqonde le meko kula makhaya abantu abadala kunoonesi abazawuqiniseka ukuba uthatha amayeza wakhe ngendlela efanelekileyo, utya ngendlela efanelekileyo okunye futhi uzawuba nabantu bokuncokola azive engelilo ilolo. Ndicela uyicingisise le meko kuba imayelana nempilo kamama. Mna nawe sisebenza kude asizukwazi ukuzenza zonke ezi zinto zifunekayo ebomini bakhe, yicinge dadewethu le meko size sikwazi ukufumanela umama ikhaya elifanelekileyo labantu abadala.

Kuba kusohluka indlela esikhuliswe ngayo, abanye abantu bakholelwa ukuba xa uthatha abantu abadala okanye abazali asebekhulile ubasa kula makhaya kufana nokuba uyabalahla, kuba ngathi awusabathandi kuba uxabiso luye lubonakale xa ubakhathalela. Yiloo nto ke abanye baye bathandabuze okanye babe mathidala ukusa abazali babo kula makhaya abantu abakhulileyo okanye abadala.

Ndinokucelela utatomncinci wam uncedo kusebe loonontlalontle ukuze akwazi ukufumana umntu onokumnyamekela ngamaxesha enkamnkam, umntu onokumkhapha xa eyokufumana imali yakhe yenkamnkam ukuze akwazi ukumenzela igrosa, umntu ofuna ne-caregiver. Okanye njengefemeli kubekho umntu esimalathayo ozawukwazi ukumncedisa ekwenzeni igrosa okanye ukuthenga ukutya namayeza wakhe nezinye izinto aza kuzidinga phakathi nenyanga ngaphambi koba imali yakhe ayisebenzisele nantoni na ekuquka utywala. Ngaloo ndlela mhlawumbi ndingabe ndiyakwazi ukumncedisa.

Tamnci, ndiyacela wethu njengokuba uqalisa nje ukwamkela inkamnkam khawuzivulele umbutho ndiza kukhapha ngalaa mini yokuqala ndiza kukhapha uyokwamkela emva koko sizawuhamba siyola incwadi yombutho ukuze ubhatale umbutho wokungcwaba. Okwesibini, ndiza kuncedisa ukwenza igrosa okanye ukuthenga ukutya ukuze uhlale unokutya apha endlini. Okwesithathu, nokuthenga amayeza kubalulekile uthenge kwangalaa mini ofumene ngayo imali yakho yenkamnkam ukuze ze zithi zifika ezinye iingxaki kodwa izinto ezisisiseko zibe sowukwazile ukuzilungisa wanazo. Ndiyakucebisa, mntomdala esi sibonelelo usisebenzise kakuhle ukuze ungabi yintlekisa apha elalini futhi ungazohamba ucela kodwa urhulumente akuphe imali. Ndithemba sakusebenzisana, tata.

Into yokuqala endingayenza kukuba ndixhumane okanye ndiqhagamshelane nezibhedlele neekliniki ezikufutshane ndize ndicele amayeza awashiyekileyo okanye xa benawo angamanye ukuze sisebenzise kule kliniki esezilalini amayeza ongxamiseko. Emva koko ndinokubhalela iSebe lezeMpilo okanye i-department ukuze ndikwazi ukufumana amayeza angakumbi anothi ancede abantu kuleyo kliniki esezilalini. Ngoxa ndisalinde wona ndinokusebenzisa laa ndiwacela kwizibhedlele neekliniki ezikufutshane ukuze abantu okanye izigulane zikwazi ukuncedwa ngoxa zisalinde olunye uncedo oluzayo.